Dipalangwang tsa lekeishene di palamisa batho bohle, ha fela o na le tjhelete ya ho lefa.

Ka letsatsi le leng ke ile ka nka leeto le kgaitsedi ya ka. Hone hole monate haholo, re ja di mo monate tseleng. Re ile ra fihla bosiu, ke fihlile ke kgathetse haholo.

Ke tla botsa hore na hona le melao kapa ditekanyetso tse hlalosang hore na tekete e tlameha ho ba le theko e kae bakeng sa batsofe. Ke tla batla ho tseba hore na hona le melao kapa ditekanyetso tsa lokelang ho latela.

Ke tla hlalosa hore hona le melao e behang meedi ya palo ya batho ba ka palamang ka tekesing. Ha ho tletse hofeta tekano, ho ka baka mathata a polokeho bakeng sa baeti ba sephethephethe. Haholo haeba ho ba teng leeto le kotsi.

Ke ile ka tlola-tlola, mmele wa ka o ne o baleha. Ke ile ka nahana hore maphela ana a bakwa ke ditsela tse ka hara bese.

Letsatsi leo ke neng ke palame tekesi e ntjha-ntjha, hone ho le monate. Batho bohle bo re neng re palame le bona, kgale ba ikutlwa ba le matjato, re letsitse mmino seyalemoyeng ho le monate.

Ke tla botsa hore na ho na le melao kapa ditekanyetso tsa hlalosang hore na tikete e tlameha ho ba theko e kae bakeng sa batsofe. Ke tla batla ho tseba hore na ho na le melao kapa ditekanyetso tse lokelang ho latela, le hore na ho rekisa tikete ka theko e tlase ho batsofe ho amana le melao ena.

Ke ile ka rata ho sebedisa shopo ya moo le ntlwana ya teng. Batho ba moo ba ne ba re amohetse hantle ebile hone ho le makgethe.

Tlohela ho utswa, ho utswa ke sebe. Ha ebe o kgalla di-bicycle-e tsa rona, re kope re tla o kadima.

Ke tla kgetha ho reka tekesi. Tekesi e tla nthusa ho etsa tjhelete e ngata hobane e kalamisa batho ba ba ngata ka hare.

Ke ikutlwa ke sa thaba haholo, ha kena tjhelete. Ke tla etsa bonnete ba hore ke tsoha hoseng haholo ke tsamaye ke ye mosebetsing ka maoto, mme ha ke kgutla ke tla palama tekesi.

Ke tla phutha mokotla o wa tjhelete ke leke ho hweletsa ho jwetsa batho hore ke fumane ka mokotla wa tjhelete. Ha ho se motho a tlang ho tlo nka mokotla o, ke tla fa mokganni wa bese. E tlaba yena a tla bona horo o etsa jwang ha batho ba palama.

Ke ikutlwa ke le bohloko, ke sa thaba hohang. Ke tla ema hanyenyane, ke bone hore terene e nngwe e tla feta kapa jwang. Ha e sa fete, ke tla leka ho ya dibeseng. Letsatsi la ka e laba le letelele haholo, ke ikutlwa ke sa thaba ho hang, ke ipona ekare ha ho ntho e molemo e ke entseng.

Ke tlo ba bontsha dithaba tse ntle, ke ba bontshe diphoofolo tse hlaha. Dipalesa tse ntle haholo le lewatle le leholo, ke tla ba tsamaisa ka bese.

Nka ba jwetsa hore ba kopane ka sehlopha, ba boloke tjhelete mme ba e tlise ho nna. Ke tla ba tsamaisa ka bese ya ka ho lo bona dibaka tseo.

Ke nahana hore ha motho a qala a palama Bolt, pele e ka mo tsamaisa ho ya mo a batlang ho ya teng a hle a lefe tjhelete.

Re tlo qala re ingodisa lefapheng le amanang le tsa Bolt le Uber. Mme re tla tla ka koloi ya rona be re tsebisa batho hore se re qalelletse ho tsamaisa batho kgwebong ena ya Uber le Bolt.

Ke ho buisana le bona le ho ba kopa hore ba re tshware hantle. Re tla ba tshepisa hore le rona re tla ba tshwara hantle, hang fela ba ka re tshwara hantle le rona.

Bo ntate, ke hobaneng ha la nketsa tje? Hobaneng le mpha koloi ena e nang le bothata? Le a tseba hore ke patetse tjhelete e ngata haholo, lokisang bothata ba lona.

Ha o kena ka hara app ya Bolt, ho na le mo o ngolang dibaka tseo o yang ho tsona. Hodimodimo o ngola sebaka seo e leng hore ho tloha ho sona. Tlase ho tla hlaha ntho e kgubedu e leng sebaka se e leng hore o batla ho ya ho sona. Bolt e tla o hlahisetsa hore ho tsamaya ho ho tla ho lefisa ha kae.

Ha hone ho ya ka nna, ke ne ke tla kgutsa ebile ke tla emisa ho feta ka emergency lane. Ho latela melao ya sephethephethe ho thusa ho boloka polokeho ho ba bang le ho qoba kotsi.